Qonda ukuthi yini i-smart fitness tracker, i-smart fitness tracker idivayisi egqokwa njengensimbi yomunye noma iwashi enokuthi ilinganise izinyathelo zakho ilinganise imisipha yomzimba ngesikhathi uzivocavoca, iqaphe inhliziyo yakho, ilalele ubuthongo bakho, ikukhumbuze ukuthi kufanele uvuke. Inzuzo yokusebenzisa, ukuqonda umzimba wakho ukuthi ulala kahle kangakanani, uhamba kangakanani noma uhlale isikhathi eside ngaphandle kokunyakaza.

Imithetho engasungulwa ukudalula izikhangiso, disclosure of sponsorship, wonke umgqugquzeli kumele akhombise ngokusobala uma okuqukethwe kwakhe kukhokhelwe noma kube nokusebenzisana nenkampani, isibonelo sokusebenza, sebenzisa amathegi afana no-sponsored ad, noma paid partnership phezulu ekuthumeleni. Ukuqinisekisa ubuqiniso bolwazi, truthful representation abagqugquzeli abavumelekile ukwenza izimangalo ezingelona iqiniso noma eziholela okuqondeni kabi umkhiqizo. Uma umgqugquzeli esebenzisa ithuluzi lobuhle kufanele akhombise ukuthi imuphumela ethile ingahluka kumuntu nomuntu.

Ukuhlonza nokubika ubuxhwanguxhwangu baku-inthanethi cyberbullying, kudinga amasu unobuhlakani, ukuxhumana, nokusebenzisana nemiphakathi yaku-inthanethi, nansi indlela engasetshenziswa ngendlela ephumelelayo. Amasu okuhlonza ubuxhwanguxhwangu baku-inthanethi, ukuqaphela izimpawu ezijwayelekile, izithombe ezihlekisayo, ezihlaselayo noma ezihlazisayo, ukuphawula okuqukethe inkulumo enenzondo, ukucwasa noma ukuhleba. Ukuxhashazwa ngokuphindaphindiwe, harassment ngezinto ezifanayo, ukuphazamisa noma ukwedelela umuntu ezihlokweni zakhe njalo.